Molemo wa student loan ke ho thusa bao ba eleng hore ha ba kgone ho patala ditjhelete tsa dithuto tsa bone. Empa ha se ba qeta ho bala dithuto tsa bona, ho tlameile ba bang ba patale di-loan tseo ka tsela ya ho sebetsa moo, moo eleng hore loan eo e ne ba fa tjhelete.

Dumela motswalle, ke ne ke kopa ho ho tsebisa ka tjhelete, e leng hore ke rometse mo founung, ke kopa tshwarelo hape ke ne ke sena nako ya ho ya bankeng hore ke ho romele yone ka banka kapa ka shop.

Ke tlo qala ke mo botse lebaka la hore a je tjhelete e ne e le enye, le hore re kopa di-receipt tsa ho bontsha hore tjhelete eo e felletse kae. Le hore a e patale hanyane hanyane ho bontsha hore ke motho o tshepahetseng, tjhelete eo a e nkileng e ne na le lebaka le masisi.

Cheque account-o ke account-o e leng hore ya hao ya dilo tse leng hore ke tsa hao tse leng hore wa di hloka . Ke moo eleng hore o tlowa o bolokela for famili, for dikotsi tse leng hore di tla etsahala o sa nahanela.

Ke ka batla tsebiso ya hore hobaneng kgwedi le kgwedi re ntsha tjhelete e felletseng empa ho e fumana ha e lekane le ho bona, hore e tlowa e fella kae. Empa ka hlalosa ya hae, o re tjhelete e tlowa e hulwa ke banka hobane, re tlowa re beile tjhelete bankeng so banka e ba na le, tjhelete e leng hore tlamehile ba e nke le yona.

Ho tla tlameha hore ke a bane, le cell nomoro e leng hore o register-ile ka yone ha na bula profile, le ID nomoro ya hae hore profile e kgone ho buleha.

Hangata ko difamiling, ba tla ho jwetsa hore ba ho batlela mosebetsi , ha ba o batlela mosebetsi hobane vele o tlowa o hloka o tla ba fa di-ID nomoro tsa hao bao tshepise mosebetsi bao tshepise mosebetsi. Ka hoo, feela ka ho mo fa di-I-D nomoro tsa hao kante ho sa tsebeng ha hao ba tlowa ba ho insure-a, jwale taba ya I-D nomoro e masisi haholo ha wa tlameha o e siye fela le fela, hobane ke bophelo ba hae ID nomoro eo.

Se leng hore ba fana ka kgomo, ha lelapa le hlaheletswe ke lefu kapa hona le mokoti o itseng familing. Le stokvela se leng hore kgwedi le kgwedi ba rekelana dikorosa tsa ho thusa famili.

Yone taba ya, bankeng ya overdraft e thusa ka hore motho a kgone ho boloka tjhelete ka tsela e nepahetseng, a tsebe ditlhoko le ntho tse leng hore ha di a tlhokahala ha kalo kgweding.

Ke ka batla ho tseba dilo tse leng hore di tlameha di lokiswe ha kalo ko ntlong e leng hore e ntjha e tla be re e reka ke tse feng, le ha kalo nka kgona ho di patala na? Ha mosebetsi wa phethiso o so o etsahetse.

Ha o bula banka ya stokvela ho tlhokahala address mo le dulang, ho tlhokahala di-ID nomoro tsa batho bohle ba leng hore ba ko stokvela, ho tlhokahala le di-cellphone nomoro tsa batho ba bararo ka palo ba e leng hore e tla ba ba tshepehi hona stokveleng. Ha le qeta tla be le fana ka date e leng hore kgwedi le kgwedi tjhelete e tla hulwa hona bankeng.

Banka ya ka yone, e ya feta haholo ka ditjehelo tsa monyetla. Empa ha o batla ho lo ntsha tjhelete, yone ya potlaka ho tloha ho sena dilaene tse telele ho lo ntsha tjhelete, kapa ha o batla thuso ba tloha ba netefatsa hore o ithola ka hohle hohle.